O lokela hore o dule o hlatswa leqeba la hao ka metsi a futhumetseng, a nang le letswai, hore leqeba la hao le hle le phakise le fola ka dinako tsohle. O lokela hore o dule o le shebile hore na le ntse le tla ha jwang. Empa ha o sa bone seo kapa le na le infection, o tlameha hore hang hang o kgutle, re tlo sheba hore na ekaba bothata bo hokae.

Ke ka kopanya dikoloi kapa tsona ditekisi hore di thothe batho di ba ise bakeng tse hole tseo ba ka kgonang hore ba fumane meriana ho tsona. Hoba meriana e bohlokwa haholo ebile haholo ho batho ba seng ba hodileng. Ke seo nna nka se etsang ka matla aka.

Empa ke se monna, empa tjhehe ke dumellana le lona ka seo. Campaign enana ya Movember Awareness Campaign hangata e tshwara mathata a shebaneng le banna kapa tse amang maphelo a banna. Mme e thusa haholo ka yona awareness eo ba tlameileng hore ba e lebelle. Banna ba bangata ha ba na tsebo kapa ha ba tsebe dintho tse ba amang jwalo ka banna kapa ho itlhokomela. Jwale ke rata hore Movember Awareness Campaign e thusa ka tsona tseo.

Bakeng tse ngata di-clinic-i ha diyo mme e ba bothata hore batho ba hloka ho tsamaya maeto a malelele hore ba fihle moo ba tla fumanang thuso. Jwale ditshebeletso tsena tsa koloi re itumela haholo ha di le teng. Hobane ho bonolo, mme batho ba bangata ba ya kgona hore ba finyelle ho tsona, ba fumane thuso ka tsa bophelo a bona.

Ke nahana hore batjha ba thabela tsela tsa ho thibela pelehi tsa sejwalejwale. Hobane di bonolo mme wa kgona ho fumana hlalosetso ka botlalo ka tsona. Le hore ho di sebedisa ho ka ba ho tle kae, ho ka ba ho be kae. Mme batjha ba kgona ho ikgethela jwale hore ke seng seo ba ka se thabelang.

Ke e bona e le ntho e ntle ebile ke bone e le ntho e mpe. Ke ntho e ntle haebane e le hore batsofe ha ba na batho ba ba hlokometseng. Empa ha o na le batho ba kgonang hore ba hlokomele batsofe ba bona. Ke ntho e ntle haholo mme motho ya tsofetseng ha na le lelapa la hae o ifumana a le betere ka dinako tsohle. Mme ha a sa leyo pela lelapa la hae, ntho eo e tlisa mathata a mangata bophelong ba bona. Mme seo nna ke se bonang ke bona e le ntho e mpe ho isa maqheku lehaeng la maqheku. Empa seka ke buile hore ha ba se na batho ba ba hlokomelang, eya ke ntho e ntle.

Bophelo ba setso ke bophelo bo botle haholo. Hobane bo na le thuto e ngata ya hore batho ba itshware jwang mme ba phele jwang, ho reng, bophelo ba bona kapa bophelo ba batlang ho bo phela ebe bophelo bo botle. Nna ka mokgo setso se nthusitseng ka teng. Ke ithutile hore ha o le motho wa mme o hloka ho itshwara ka bonono, o hloka ho e hlompha, mme bo nthutile ntho eo hlompho, haholoholo feela. Kajeko ke motho e ke leng yena ka baka la tlwaelo ya bophelo ba tsa setso.

Thibela pelehi ya kgalekgale kapa ya setso. Nna ha ke e tsebe haholo, empa ya kajeno ke yona e ke e sebedisang mme e nsebeletsa haholo. Ha ke na letshoho kapa ho ngongoreha wa hore hosane ke tla ima kapa jwang.

Ke lebohe ka mokgo lefapha le sebedisaneng ka teng ho pholosa bophelo ba ka. Hangata batho ba kopana le mathata a mangata ha ho fihlwa ho ditaba tsa dipetlele. Mme ke rata tshebedisano mmoho ya tleleniki le sepetlele sa ka. Ho reng ha ke sa fumane thuso clinic-ing ke kgone hore ke ye ka potlako sepetlele. Mme ntho eo o ile a nthusa haholo bophelong ba ka bo bo ne bo le hara kotsi. Mme ka potlakela sepetlele, ka fumana thuso hang hang. Ke leboha ho menahane ka bophelo ba ka.

Nako ya lockdown e bile boima haholo ho nna le ba lelapa la ka. Hobane re ne re sa kgone ho tsamaya, re sa kgone ho ya mabakeng a mangata, le ho phetha mabaka a mangata. Empa re bile le nako e monate ya phomolo. Re na le family ya rona re ntse re le hae. Ho nna ha ke lle haholo ka lockdown hobane e nthutile ntho tse ngata e nthutile hape le ho kopana le ba heso ka lerato le mofuthu.

Ntho eo ke monahano o motle hobaneng ha o tsebe se ka ho hlahela o le mokgatjhane kapa o le motho ya ka kula hara mpa ya bosiu. Jwale seo se matla haholo ka hore o ka kgona hore o fumane thuso clinic-ing e haufi le wena. Haebe o imme kapa o hloka thuso ka potlako. Ke bona e le ntho e matla ebile e ntle haholo.

Tsena di kotsi haholo ka tsela e makatsang hobane batjha ba bangata ba iphumana ba le ka hara mathata a ho nkela dipapatso tseo hloohong. Ebile ba bangata ba ile ba kenya maphelo a bona hara kotsi e kgolo haholo. Ke nahana molao o tlameha ho nka bohato ka dipapatso tsena tse seng molaong.

Pono ya ka ho seo ke hore ekabe se lokile kapa ho sa loka hore batho kapa sona sekolo se fumane tjhelete ya ho ithekela tsona dijo tseno. Hobane o tla fumana hore dikolo tse ding di sebedise tjhelete ka mekgwa e sa lokang. Mme ke bona hole betere ha o hlomphisitswe hore eya batho kapa tsona dikolo di rekelwe dijo tseo. Di di tliswe ho bona di sentse, di loketse hore di jewe ke bana ba sekolo.

Maikutlo aka ka meriana ya boholoholo ke hore e bohlokwa haholo, mme sejwalejwale ha se e nkele kelahloko. Meriana ya boholoholo e thusitse batho ba bangata. Mme e santse e tswela pele ka ho thusa batho ba bangata. Ditlamatlama tseno di kgona ho tsosa motho a le botebong ba lefu. Jwale ke maikutlo aka ao hore ke kgolwa hore ke ntho e ntle ya ho tseba ditlamatlama kapa tsona di rata tsa seholoholo.

Ke bona e le ntho e sa lokang. Mme e kenya kapa e jala peo ho bana ba banyenyane hore ba nahane ka tsona dintho tsa baholo e le hore ba so fihle dilemong tseo. Empa ho ka ba bobebe kapa betere haebane ba fumana thuto ka tsa bosadi kapa hore ba itshware jwang. E seng dintho tse le horeng di tla ba qosetsa hore ba qetele ba etsa dintho tse tshabehang.

Nakong ya sejwalejwale, ho bonolo haholo ho fumana thuso. Mme le ka marangrang kapa ka yona founu kapa ona mohala wa hao wa thekeng. Ho bonolo haholo hore o ka founela kapa o ka letsetsa dibaka tsona tseo o ka fumanang thuso ka potlako ho tsona.

Mokgatlo wa November Campaign ke mokgatlo oo o emelang banna le mathata, ba kopanang le wona. Hobane hangata kapa kgafetsa ha ho batho ba nkelang banna kelahloko le seo ba ikutlwang ka sona kapa seo se ba utlwisang bohloko kapa dintho tse ngata tse ba amang maphelong a bona. Re mpa re sheba mabaka a bo mme feela. Jwale November Campaign ke e kgothatsa haholo ho reng ho tsebahale hore batho ba bo ntate kapa bona banna, ke eng ntho tseo ba shebaneng le tsona, kapa mathata a ba shebaneng le ona, hara malapa le ka ntle ho makeishene a bona kapa tsona ditoropong.

Rona re hola ka tlasa setso. Ha o ka fumana ona molaetsa wa hore o tsamaya le moya ya bofifi kapa e mebe, o ya o ye bathong ba baholo. Nna ke ya bathong ba baholo ba tla nkeletsang hore, ee ke etse jwang kapa ke hloka ho bona motho hore ke tlo tlosa yona memoya eo e lefifi kapa ya lefifi e tsamayang le nna hang hang.